Ee, ho na le mokganni eo ke mo tsebang mane Avion Circle Johannesburg o bereka dibeseng tsa Avion Circle ba tsamaisa bana ho ya Wits ho ya UJ, jwalo jwalo. Ee, yena ke utlwana le yena hantle hobane re na le ho qoqa ka di-bus schedule hore tsatsi le leng if bus e nsile, ke na le dula ka mora wa ha e re tla re nne re tlotle until, bana ba bang ba kena ka mo hara bus hore re tlo kgona ho tsamaya. Ee, re tla nne ntse re tlotla ka tsa bophelo jwalo jwalo.

Yo nna haholo ke ba bona ho facebook, batho ba bangata ba dula ntse ba ba tshwarwa poho ba bathunyana hore ba kena di-accident-eng. Woo, ha ho monate haholo ha ke le tseleng, ke tswa mane KZN, ke tla joburg, ke tla bona teraka e wele e se e kene accident-eng. Jo, bohloko bohloko, bohloko bohloko ha ke batle bana ba ka e be di-truck driver hobane ha ba truck driver ha ho monate mona South Africa, hobane ho tsamaya ka di goods tse di ngata ene hona le crime-e ngata mona South Africa.

Ha ke berekise di-bus tsa tsa bo di-metro jwalo jwalo tse tsamayang ka hara nna ke berekisa tse tswang mane sekolong NSFAS ya e patalla. Kea tseba hore hae ha ke na le di lecture, ke kgona ho kalama ke ye campus, jwale tse tse tsamayang ka hara toropo. Ha nke ke le di berekisa ka nako e ngata, jwale ha ke itse le hore di rekiswa kae, ho etsahalang.

Jo, ha ke itse hore ba di fumana jwang ka mpeng maybe ba di reka hai ha ke tsebe hake tsebe hake tsebe, empa di taxi tseo tse di buang ka tsona, kea di tseba hore di jwang di renka hokae, di fihla hokae ene di senyetsa le batho diaparo. Ka mehla e mengata pula ya kena le ka hare le ha o ntso dutse mono pula ya kena ka hare jwale ha di maemong a hantle hore a ka tsamaya tseleng, empa o ka se tsebe. Maybe ba bribe-a a bona ma traffic cop-o, hona le tjhelete e ba e patalang hore ba kgone ho renka, crieme-e ngata mona South Africa. Jwale ha ke itse hore ho bereka jwang.

Di ya senyeha, hobane ho ntse ho ya ka nako dilo di ya deteriorate-ta di ya fatshe, jwale nna ke bona ho kare ekaba monahano o motle ha ka government ya ya nka matsepa or-e matsapa a hore a kgone ho netefatsa hore infrastructure ya rona ya renovate-iwa. Hore eno hore ha re na le dithoriso hore rona di patriot tsa South Africa re kgone ho berekisa hantle di terene hobane rona ba bang berekisa dit-axi le di-dus e feela terene ha re itse hore e bereka kae e tswa kae ya kae. Ene kea utlwa hore e cheap terene ha e tshwane le bus le le taxi e ee, okare government e kang ka sebaka ya kgona ho lokisa infrastructure ya rona hore dilo di shebahale that's why mona Afrika Borwa. Hobane ha ba lokise, haba haba nke matsapa a ho lokisa infrastructure ya rona hore ba kgone ho ba le di-security guard hore mona ha hona batho ba tlo lalala mona.

Oho, ke tsamaya le abuti wa ka re nke leeto le letelele, empa nka etsa scenario, hei ke ya hopola tsatsi le leng ka tsamaya, ke ntse ke tsamaya le abuti a kang tsa kganna, re ya mane kgabalatsane ne le ho le monate. Ha ntse re tsamaya monna mane tseleng ntse re reka di fruits ntse re reka Chicken Licken, re reka dijo re reka eng. Reka ntho tsa hao ho nwa hobane ne re omile ee, re tsamaile hamonate ho le safe ho sena kotsi mane tseleng.

Dumela, o mong wa tekesi ee? He, ke le emisitse hobane ke lemohile hore tekesi ena e tletse batho ho feta palo e dumelletsweng. Sena ke kotsi ho polokeho ya bapalami ba hao mme hape.

Tjhe, ha ke se ke shebile hore ha ke tsamaye bus jwale ha ke itse hore ha nkebe ke rekile tekete di-bus di sa tsamaye ne ho tla etsahalang? Mara ke tla ke tla ipeha. Nkare ne ke le seemong seo. Joo, ne ke tlo ikutlwa hole bohloko haholo hobane ne nka se kgone ho kalama kaya mane mosebetsing kapa sekolong ne ke tlo tsamaya bus tse feng. Hape ke berekisitse tjhelete yaka ya kgwedi kaofela ne ke bona hore hai e bohloko hampe taba ena jo, e ntshwere hampe.

Hee e ke ntho eo o e etsang ho ngwaneng wena o batla ho kena mane tjhankaneng, tlohela ngwana, o tlohele ho mo shapa, wena o no shapiwa ke mane o le monyane. Hee hle abuti tlohela ntho tseo ene hape ke mo taxi-ng mona o kenyetsa ngwana hao mahlo ha e tlohela ntho tse mpe hle. Tlohela bosatane.